Mo tikologong ya me go na le ditlamelwana dingwe tse di tlamelang bagodi jaaka kalafi ya magala mo dipetlele tsa selegae, bagodi ba bona kalafi ya magala kgotsa ka ditshenyegelo tse di kwa tlase, fa go sena ditlamelwana tse di kgethegileng tsa go tlhokomela bagodi mo tikologong kgotsa fa dise di lekane, ditlamelwana tse di latelang di ka thusa, go tlhoma tirelo tsa kalafi tse di kgethegileng tsa bagodi mo dipetleleng le ponagalo tsa kalafi go abela bagodi ditlhare tse di botlhokwa kwa gae go ba tlhokomela fela thata ga ba sa kgone go tsamaya.

Ke bona go le botoka gore bagodi ba tlhokomelwa ke ba lelapa la bone fa maemo a letlelela, di ntlha tse di tshegetsang karabo ke tse di latelang lerato le tshegetso ya maikutlo fa bagodi ba tlhokomelwa ke ba lelapa ba ikutlwe ba ratiwa ba tlhokomelwa mme seo se fokotsa maikutlo a go itlhobogela kgotsa go ikutlwa ba le nosi, seemo sa maikutlo o se nna botoka go ikanya ba lelapa bagodi ba ikutlwa ba le mo polokelong e e kwa godimo fa ba tlhokomelwa ke batho ba ba ba itseng le batho ba ba tshepileng.

Go botlhokwa go lemoga gore le fa setso se tshwere ditumelo tse di molemo botshelo jwa mmatota bo batla diphetogo le diphetogo mo tsamaisong ya tlhokomelo ya batsofe, go tlhokega thulaganyo ya semmuso ya tlhokomelo ya batsofe, thuto le kitso ya go tlhokomela batsofe mo baneng, di-policy le mekgwa e rotloetsang tlotlo tlhokomelo le tshireletso ya batsofe.

Go tlotla bagolo mo setšhabeng mo ditsong tse dintsi tsa Setswana le Aforika ka kakaretso go na le tlhompho e kgolo e e newang bagolo, batsofe ba tsewa e le batho ba ba nang le botlhale, maitemogelo, le bogolo jo bo tlotlegang, mekgwa eno e ruta bašwa go tsaya karolo mo tlhokomelong ya bagolo, go akaretsa go ba etela kgapetsa-kgapetsa, go ba direla dijo go ba naya madi kgotsa tlhokomelo ya letsatsi le letsatsi. Ka jalo setso se aga maikutlo a tlotlo le boikarabelo mo tlhokomelong ya bagolo.

Ee lelapa le setšhaba di na le seabe se segolo mo tlhokomelong ya batsofe go ya ka setso batsofe ke karolo ya botlhokwa mo lefatsheng le mo matshelong a maloko a lelapa, mme go tlhokega gore ba tlotliwa fa ba tlhokomele le go ne wa seriti se se tshwanetseng, pharologano go ya ka ditso ditso tsa setso mo setšhabeng sa baTswana kgotsa mafelo a mangwe Aforika go tlhokomela batsofe ke maikarabelo a lelapa go tlhokomelwa mo gae ke sengwe se se lebaneng jaaka tshwanelo ya semoya, mo ditsong tse dingwe tsa sešweng mo go tlwaelegileng gore batsofe ba isiwe mafelong a tlhokomelo ka gonne lelapa le ka nna le sa kgone kgotsa le sa nne le nako ya go ba tlhokomela.

Mo tikologong ya me ditirelo tse di tlamelwang bagodi di ka akaretswa mo mafapheng a latelang ditsela tsa kalafi ya metlha, tlhokomelo ya mo lapeng, ditirelo tsa bongaka, ditirelo tsa bone di tsebe le meno, tshireletso ya loago puso e fa madi a bagodi kgotsa thuso ya madi kgwedi le kgwedi ditirelo tsa go ba thusa ka dijo kgotsa go ba ngaparela ditsela tsa go lwela ditshwanelo tsa bogodi.

Mo Aforika Borwa le lefatshe ka kakaretso go na le mafelo a a rulagantsweng go tlhokomela bagodi ba ba sa kgoneng go iphepa kgotsa ba tlhokang tlhokomelo e e kgethegileng, mafelo a akaretsa dikao tsa tlhokomelo ya bagodi, dikago tsa tlhokomelo ya malatsi otlhe, dikago tsa tlhokomelo ya motlha mongwe le mongwe, tirelo tse di fiwang ke mafelo a ketse tshireletso le tlhokomelo ya botsogo tlhokomelo ya letsatsi le letsatsi tlhokomelo ya kalafi bontsi jwa mafelo a a tlhokomelang bagodi a duelwa.

Ke akanya gore thulaganyo ya puso ya gone jaanong ya go tlhokomela batsofe e na le diphitlhelelo tse di oketsegileng, mme gape e na le mafelo a a tlhokang go tokafadiwa mme gap e ka tokafadiwang ke e, le fa go na le dithulaganyo tse di molemo go na le mafelo a a ka tokafadiwang ke mafelo a latelang go oketsa madi a batsofe, tiragalo ya botsogo e e kgethegileng, thuso ya loago e e farologaneng, ditirelo tsa boithabiso le thuto.

Pension-e e fa ba tsofe tshireletso ya madi e ba thusang go reka dijo le dijo tse di nang le phepo e e siameng, e ba latela kalafi le tlhokomelo ya botsogo, e tshameka karolo mo go tsa setso le go nna le botshelo jo bo itekanetseng, fa pension-e e le entle e fokotsa bothata jwa tlala le bothata jwa kgwebo e e sa tlhokegang e e thusang batsofe go nna le botshelo jo bo botoka.

Pension-e eno ke madi a puso a newang bagolo ba ba nang le dingwaga di le masome a thataro le go feta, go ba thusa ka dikhumanego tsa botshelo, segolojang fa ba sena letseno le lengwe o ka dira kopo ka go etela office ya kgaolo ya social and community development mo lefelong la gago, tlatse foromo ya kopo ya penšion-e, isa ditokomane tse di latelang o mang setefikeiti sa botlalo jwa bodulo, setefikeiti sa matswalo, fa o na le sone permanent residents permit fa o sa tswalwa mo Aforika Borwa.

Pension-e ya puso yago tlhokomela batsofe e ama morwalo wa madi mo ba lelapa le batlhokomedi ka ditsela di le malwa, tse di akaretsang go fokotsa ditshenyegelo tsa lelapa, go tokafatsa botshelo jwa mogolo, go fokotsa kgatelelo ya maikutlo mo batlhokomeding, go nna le tekatekano ya kabelo ya madi mo malapeng, o fokotsa tlhokego ya go hirisa batlhokomedi ba ba lefang.

Motho o simolola go amogela madi a pension ya puso mo Aforika Borwa a na le dingwaga di le masome a thataro, phenšene eno e bidiwa old age pension mme e duelwa baholo botlhe ba dingwaga di le masome thataro le go feta, go sa kgathalesege gore ba kile ba bereka kgotsa nnyaa kgotsa ba na le madi a mangwe kgotsa nyaa, go na le mabaka a leng mmalwa a a ka bakileng go tlhophiwa dingwaga di le some thataro, ke dingwaga tse di amogelwang mo lefatsheng ka bophara go amana le lebelwanang la bophelo, go tlhokomela batho ba ba sa tlhole ba kgona go ikemela.

Puso kgotsa makgotla a borai a ka rulaganya dipalangwa tsa mahala kgotsa tse di sa tureng go tsaya le go isa batsofe kwa dipetleleng, go ka rulaganya bese e nnyane e yang kwa dipetleleng mo malatsing a rileng ka thulaganyo e itseng baoki ba ka romelwa go etela batsofe kwa gae go ba thusa ka dipatlisiso tsa ntlha le tlhokomelo ya ntlha, ditleliniki tse di tsamayang di kaya motseng e kgakala kgotsa e e senang dipalangwa, go thusa batho ba ba sa kgoneng go ya dipetlele.

Batho ba bagolo ba tshwanetse le bona go nna le tšhono ya go fitlhelela dipetlele jaaka batho botlhe fa ba sa kgone go fitlhelela dipetlele ba ka itewa ke bodutu ba seka ba bona tlhokomelo e ba e tlhokang kgotsa ba latlhegelwa ke seriti le boleng jwa botshelo, go thusa go rarabolola bothata jono re ka dira dilo tse di mmalwa, go tokafatsa dipalangwa tsa setšhaba, go dira dipalangwa tse di tshwanetseng batho ba bagolo, tse di nang le mealo ya go kena le go tswa mo ditlhapiso le ditiro tse di siametseng bone, o fa batho ba bagolo ditshupo tse di bonalang sentle ka mo dipalangweng le mo ditseleng go aba ditshupetso tsa mahala kgotsa tse di theko e ko tlase gore ba kgone go dirisa dipalangwa ka metlha.

Mo ke dulang teng sekgala go fitlha kwa ditlhamelong tsa pholo le ditirelo tsa bone tsa potlako se na le seabe se segolo mo botsogong jwa me, le mo go kgoneng game go bona tlhokomelo ya bongaka ka nako fa ditlamelo tsa pholo di le gaufi le motse kgotsa lefelo le ke dulang mo go lone go nna motlhofo go bona thuso ya potlako fa go ka nna le kotsi kgotsa bolwetsi jo bo tlhokang tlhokomelo ka bonako, go fokotsa ditshenyegelo tsa maeto jaaka madi a dipasa kgotsa mafelo a koloi ka gonne lefelo le le gaufi ka jalo go nna gaufi le ditlamelo tsa pholo go thusa thata ka gonne go tokafatsa botsogo jwa setšhaba go oketsa phitlhelelo ya kalafi le go fokotsa dikotsi tse di amang le go se bone thuso ka nako.